Ee, ngau zwi nga uri zwia onyolosa muhumbulo.

Ndi mutambo wa madaisi.

Ee ndi dzi funa luṅwe ndi dzi tamba ḓuvha na ḓuvha dzi nnyita uri muhumbulo wanga u humbule zwavhuḓi.

Tshenzhemo tshanga tshi tshi ḓa kha dzi vidio games ndi tsha uri zwi ita uri muthu muhumbulo wawe u ṱuṱulee a dzule a tshi kona u vhona zwine a khou ita, dzi mpfareledza tshifhinga uri ndi vhone dzi onyolosa na muhumbulo dza u ṱuṱula.

Vhaya kha playstore.

Ndi game dza bola geimi fanaho na press, i u ṱuṱula muhumbulo i ita uri u vhe na zwikili u fune na bola arali u tshi ita amba i u ita uri u ḓivhe na uri u khou itani u ḓivhe na vhatambi, uro thrraka i ita uri u ḓivhe dzi goloi i u gudisa na uri ṱiraka ḽi reiliswa hani.

Ndi musi ndo ri ndi tshi khou tamba call of duty online ndi na vhangana vhanga ndi geimi ya maswole, ndi hafho he ra vha ri tshi khou ita zwa u thuntshana na mini ra wana uri ri khou wina ri khou dzhia tshiphuga ndi zwashu zwoṱhe.

Ma ma malende, mukhukhu na duvheke.

Nṋe ndo tamba mahunḓwane, tamba duvheke, tamba tshikotshe ndo tamba na bola ya milenzhe na bola ya makoṱi.

U ga ndi muṅwe wa mitambo i no tambiwa nga matombo wo gwiwa mato ho gwiwa madindi, ndi mutambo une u ṱuṱula muhumbulo u ṱoḓa muthu a tshi khou humbula lu ofhisaho.

Ngo u ṱoḓa muthu ane o ḓi lugisela uri u ḓovha a khou humbula, u na matombo awe u ḓa a khou ḓivha zwori tombo ḽi tshi bva afha ḽi ya gai a fha adzula matombo mangana, a fha dzula matombo mangana kha tshidindi tshifhio na tshidindi tshifhio.

Kha ndode muthu ha tendeliwi u tamba o fara fhasi, muthu a tshi tamba u posa nṱha a bvisa matombo oṱhe a tshi humisa ḽi no sala nnḓa u vha o wina, mara a humisa oṱhe u vha o ṱa kana a balelwa a humisa ha sala ḽithihi u vha o ṱa.

Ndo vhuya nda ṱalutshedzwa nga tshiṱori tsha mabebe, tshithu tshine tsha tshi tshimbila vhusiku nga tshifhinga tsha vhomakhulu washu tshi ne tshi u beba u thoma iwe u tea u tshi beba, mara tsha u beba wa nga koni u beba ngauri hupfi tshi lemela lu no ofhisa, ndi hafho hune hapfi tshi ḓo u rwa tsho u rwa tshi khou itela uri usa tsha tshimbila vhusiku.

Salungano, hovhuya havha huna sankambe na muzhou.

Hune ndi ya uri wa wa wisa makoṱi u vha wo ṱa.

Mutambo u ngaho tshikona na malende.

Togwa u ṱoḓa vhathu vhavhili ngori ndi vhone vhane vha ḓovha vha kho tamba vha vhavhili muṅwe a kha zwawe nga hafha muṅwe a kha zwawe, ngori vha vha vha khou ita mbambe vha vha vhavhili.

Mulayo wa uri wa posa garaṱa ḽi no fana na ḽire nṱha u vha wo kumba.

Zwi fhaṱa vhukonani ngori vha ḓo ḓowelana vha ḓivhana uri oyu u kona zwifhio oyu a ita zwifhio, ende zwi vha kuvhanganya fhethu hu nthihi.

Ee ngauri hu na mulayo fhethu hune ra tamba hone, vha ya gudiswa uri zwi tambiswa so ri tea u ṱhonifhana.

Ee hu na muthu we a tshi tamba bola nga maanḓa ri tshe vhaṱuku, ori u tamba thimu dza khulwane dza mu ṱoḓa dza fhedzisela dzi tshi vho mu dzhia ya u tambela dzi thimu khulwane dzine ra dzi vhona kha theḽevishini.

Ee ndi vhona i yutshubu ngori ndi yone khulwanesa, i na tshelede i vhoniwa nga muṅwe na muṅwe, ndi yone khulwane ine i ita uri i vhoniwe nga vhathu vhanzhi ubva fhano na nnḓa hama lwanzhe wo Amerikha kana gai na gai.

U ambela nṱha vha tshi u tshi nga u wa zhamba nyana uri vha zwi pfhe, vhunga kale zwiḽa hu tshi kha ḓi tombiwa halwa wari ho vhila howa ho vhila howa ho vhila howa. Uri muṅwe na muṅwe a u pfhe apfe na ipfhi ḽau uri ipfi ḽawu ḽo nakelela ndi ipfhi ḽa u rengisa.

Ndo vha nda wana vhukonani na ṱhama yanga ono bva mashangoni a kule ro ṱangana dzi bolani, ngori roṱhe ro vha ri tshi khou kona ra vhidziwa hapfhi rine ri vhone riṋe vha tambi dendele zwa ita uri ri farane.

Zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi ngaho TikTok, muthu u a tevhelela uri a wane vhaṅwe vhononga ane vhane vho bvelela zwi mu thusa uri na ene avhe na manyanyu, a wane a khou ḓi takula avhe muthu ane na ane zwithu zwawe zwi mu tshimbilele.

Zwileludzi zwa vhudzekani dzi nonga TikTok, Facebook, Instagram, youtube.

Ndi takalela u ita ngade ngauri i ita uri ndi ḓi wane uri ndi khou ita zwiḽiwa hayani na uri ndi vhone vhukoni hanga zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhumeli.

Ndi ita awara nthihi na mithethe ya ṱethi.

Una thenis court, u tea u vha wo ambara maṱeki wo ambara shothi na tshikhipha wo fara na thanda i ḽa ya u rwa thenisi ngayo, na nethe ḽa hone ḽo no khethekanya midavhi.

Ee, ngauri zwi a ita uri ndi vhe ndi khou ita iṅwe nyonyoloso ya muvhili.

Ndi geimi ine ndi vhona uri ndi game yavhuḓi nga maanḓa i ita uri muthu a kone u vha na kuhumbulele kwa vhuḓi na uri a kone mbalo, ndi game ya mbalo i amba nga ha mbalo, so ita uri vhone vha vhe na na na tshikili tsha u shumisa mbalo na tshenzhemo na u ḓivha uri mbalo i nda i shumisa nga nḓila ya hani i ḓo ita zwifhio. So i ita uri muthu a ḓivhe mbalo ndi uri i vha i bika kuhumbulele na kushumisele kwa mbalo i ita uri vhone vha vhe muthu wa mbalo zwavhuḓi vhuḓi.

Mutambo wa vhuḓi nga mannḓa ngori ri vha ri khou shumisa matombo thi, ende u takadzela ngori uvha u kho tambiwa kha zwidindi u tambiwa nga vhathu vhavhili uya nṱha.

Ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou tamba khadi, khadi i a takadza nga maanḓa ngori u ḓo vha vhukati vhathu vho fara thambo nga hangei na hangei vha tshi kho i monisa iwe u tshi kho fhufha, i a takadza ngauri i ita uri u vhe na tshikili tsha u ḓivha uri tshithu tshi khou ḓa nga tshifhingaḓe ndi uri i ita uri u ḓivhe uri nga muthu a monisa nga hetsho tshifhinga nṋe nda vha ndi khou fhufha ndi ḓo kona u i fhira i ita uri muthu avhe na tshenzhemo na tshikili na u vula muhumbulo uri muhumbulo u ṱavhanye u shuma.

Mahunḓwane, duvheke, nzambo, sikope, tshiswaṱe, nṋe zwine nda zwi funa ndi duvheke heiḽa yo raha bola ine ni to vhudziwa nga dzina pfhi nnyi ha posiwa bola na ri thi funi arali ni sa ṱoḓi u raha, ni tshi rahana ri ee vhathu vha a gidima gidima ni tshi vha rengulula hanefhaḽa ni tshi gidima, ni tshi gidima gidima na fhedza ni nduri ni vha ni to vha rengulula vhoṱhe.

Uri u tambiwa nga vhathu vhavhili huna havha vhathu vhavhili huna havha vhathu vhangana ndi vhavhili ee hu tambiwa vhathu vhavhili, ndi hafhaḽa hune ni vha no vhea bammbiri ḽanu ḽine ḽi vha ḽi na zwi danga ndi uri ni yanga zwiraru ni vha no ita hu na houḽa wa zwiraru kana navho vha zwa rathi, ndi hafha hune ni vha ni khou ita uri zwithu zwi livhane zwa livhana ni bvisa tsha muṅwe zwa livhana na bvisa tsha muṅwe zwitshi livhana na vha ni khou bvisa ṋanga tsha muṅwe ni vha ni khou to bvisa ini nivha ni kho to shuma to bvisa tsha muṅwe, arali zwa hone zwa livhana zwavha zwiraru zwa livhana zwa ri ndi wone muravharavha u takadza luṅwe u itela uri na muhumbulo u vulee.

Hobby dzavho kha CV vhavha vhatshi khou itela uri na mushumoni hangei upfhi vha na tshenzhemo na nḓivho ya uri hoyu muthu hoyu wa ita hezwi zwithu zwa so u ita zwithu zwa so, angavha o luga ngori vha nga wana iṅwe ya dzi hupfhi muthu wa nwala zwa kereke i sumbedza uri hoyu muthu zwi amba uri ndi muthu ane wa ita zwa mudzimu. Dzi hobby dzi dovha dza ita uri dzi sumbedza uri muthu hoyo u a kona zwifhio na zwifhio u funa zwifhio nga tshifhinga tshawe tshine a vha a sa khou ita tshithu.

Wa vhidzwa upfhi call of duty ri tshi khou tamba iṅwe i no pfi search and destroy, ndi uri hu vha hu tshi khou thuntshiwa munna nga nḓila ya tshiṱuhu, ndi mutambo wa wa wa u vhidziwa u pfi game, ndi uri rivha ritshi kho thuntshana nga zwithu hanefhaḽa dzivha dzi tshi kho vhuya nga maanḓa hafhaḽa fhethu ngauri wa takadza nga maanḓa kha call of duty.

Une ra u vhidza upfhi zwigobeḽa ndi wa bola ndi mutambo une nda u tamba u tamba ḓuvha na ḓuvha, ndi to lindela tshifhinga tshi tshi ri awara ya vhuna iri ya vhuna nga mathabama ra abva ra ya u tamba na vhangana vhanga haningei.

U vhidziwa upfhi dubai ndi u funa ngauri u ita uri huvhe na muṱangano vhukati hanga na dzi khonani dzanga ndi mutambo u takadza nga maanḓa mutambo u ḓifha lunwe u ita uri vhukoni vhu fhaṱe nga nḓila i akhamadzaho

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri zwi ita uri na vhaṅwe vhathu vha fanela u mitambo vhapfe vha tshi khou ṱuṱuwedzea zwi vha ita uri na vhone vha pfhe vha tshi funa u vhona vhaṅwe vhathu vha nga vha vhone vha tshi kho ita zwine na vhone vha zwi funa

Mutambo wa bola nga kha puḽatifomo i no vhidzwa upfi TikTok kana Facebook kana yutshubu ngauri ndi dzone dzine dza vha na vhathu vhanzhi vhathu vhanzhi vha hone nga ngomu havhala vhana vhona zwine zwavha zwi kho ṱangana ee ndi yone puḽatifomo ine nṋe nda ḓivha nga ha mutambo wa bola

Zwi tshi kho ṱalela ndo vhona zwi tshi khou takadza nga maanḓa zwi no takadza nga khazwo ngauri u ḓo wana dziberi ri tshi khou gidima iṅwe tshi fhirela iṅwe ine yanga i a tevhela ndo vhona hu na u takadza nga maanḓa ngori dziberi dzivha dzi tshi khou gidima lushushaho nga maanḓa ri vha ri khou zwi vhona zwori matsina mvelele ya gidima zwavhukuma ivha i tshi khou fhiwa itshi kho fhiwa hanefhaḽa houḽa muthu o namela kha muṱani atshi kho i hanefhaḽa nga tshithu nga ha muṱhogomeli wa wana uri i khou gidima i a gidima nga maanḓa

Kha ikonomi ngauri na vhaṅwe maṅwe mashango vha ya ḓa vha tshi vhona ro to zwi endela vhatshi kho ḓo u vhona mutambo ngauri riṋe ri tamba hezwi no vhidzwa u pfhi rugby ri vho makone khazwo ngauri khaphu yo fhiraho na ya ṅwaha wo fhiraho ndi rine ro dzhiaho, zwino zwi ita uri maṅwe mashango a ḓi ḓa ngeno ndi vhona uri zwi a fhaṱa ikonomi nga maanḓa.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou guda dzinwe dza dzinyambo ngori ndo no ḓi wana ndi tshi khou bva hafho hune nda dzula hone hune ha vhavenḓa nda ḓi wana ndi tshi khou ya fhethu hune ha vha kwazulu natala, zwa nnyita uri ndi vhe ndi khou kona u amba nga tshizulu zwe nda ndi tshi vho guda u amba zwithu zwi ngaho unjani hai ngiyaphila sia u vhona , zwezwo zwithu zwi yelana na zwezwo. zwa ita uri na dzi mvelele dzavhuḓi zwi gude matshilele awe hone zwiḽa ndi tshi khou guda na matshinele ani haaḽa ngori vhaṅwe vha tshi ḓi dzula navho vha tshi ita vha tshi tshina, zwa nnyita uri ndi gude na dzi mvelele dzavho na masialala.

Ee ndi u wa nyanyula nga maanḓa ngori u ḓo vhona bere dzi tshi khou gidima dzi tshi gidima dzi tshi siana iṅwe i phanḓa i tshi rwiwa itshi rwiwa i tshi lila itshi ita nahone heila mitshelo ya hone, zwi takadza nga maanḓa zwiḽa zwithu ngori dzi vha dzi tshi khou ita mbambe khulwane nga maanḓa hafhaḽa fhethu hu vha hu tshi khou tou takadza lu ofhisaho zwi takadza luṅwe hezwiḽa zwithu.

Vhukonani he nda vhu fhaṱa nga zwa mitambo ndo wana na khonani ndo wana na khonani we a vha tshi tamba zwine na nne nda tamba zwone, ra vhona uri ri ita zwino fana ra vhona uri zwi nga ri ita uri ri ye ri ḓi wane ri khoya kule nga nṱhani ha mitambo he zwino ho mpha vhu ita vhushaka huvha na khonani.

Ndi mutambo une wa vhidzwa wa bola, bola i funiwa Afrika Tshipembe ḽoṱhe vha ḓo wana vhathu vho bva vho ḓadza fhethu hune ha vhidzwa upfhi zwiṱediamu midavhini, ndi uri ho ḓala u sumbedza uri havha vhathu vha ita uri zwi ita uri vhathu vha kuvhangane vhathu vha dzi mvelele dzo fhambananaho vha masialala o fhambananaho, hu tshi imbiwa dzi nyimbo hu tshi tshiniwa hu tshi itiwa dzi zwoṱhe na zwoṱhe zwi a takadza nga maanḓa hezwo zwithu.